Diaparo tsa setso tsa Batswana pele di fetoga mo nakong e e fetileng, diaparo tsa batswana di ne di dirwa ka ditlhakwana tsa diphologolo. Bogolo jang letlalo la kgomo le neng di dirisiwa go dira diaparo tse di mosola le tse di tshwanelang maemo a a rileng. Tsotlhe di ne di dirwa ka diatla di sena masela a a dirilweng ka di-factory. Diphetogo tse di diragetseng mo dingwageng tse di fetileng fa nako e ntse e ya batswana ba ile ba simolola go amogela masela a tlisitsweng ke batho ba bangwe. Seo se ile sa tlisa diphetogo tse di kgolo mo moaparong.

Ee moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di conference. Mme seo se ka nna sengwe se se siameng thata. Bogolo jang fa e le ditiragalo tse di amang setso. Botsamaisi jwa naga kgotsa go emela boswa jwa lefatshe la gago. Fa o apere moaparo wa setso ka seriti, o le montle, o le phepa mme o le mo seemong ga gona lebaka la gore o se apare mo conference-eng. O tlo ba o tsaya karolo ka tlotlo o emela setso sa gago ka boikgabo.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi ba batswana o montle thata. Goreng ke re jalo? Ke re jalo ka gonne o tlotla mmele, o emela ngwao, o na le mekgwa e mentle ya mekgabiso mme o fa mosadi seriti le boitsholo.

Nnyaa diaparo tsa setso ga se tsone le lebaka la bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane. Le fa diaparo tsa setso jaaka tsa Mazulu, Maxhosa, Batswana le merafe e mengwe. E le tse di senolang mmele kgotsa tse di sena a go khurumetsa mmele gotlhe. Di ne di rwesa mo maemong a a rileng a botshelo jaaka ditiro tsa bogologolo, mokete wa lenyalo, mekete ya ngwaga, o bontsha boitshupo jwa setso.

Fashion-e le mokgwa wa go apara di dira gore motho a bonale jaaka setso sa morafe mongwe le mongwe. tsa tsholofelo ya gore batho ba itumelela ngwao ya bone mme ba e lebega ka yone ka tlotlo. Modimo ga moo, di thusa go boloka le go anamisa ngwao ya setso mo melekong e e latelang.

Go ya ka setso sa Batswana, segolo jang mo ditso tse dingwe tsa setswana, fa mosadi a sena go nyalwa go dumelwa gore o tshwanetse go simolola go apara ka tsela e e tshwanang le maemo a gagwe a bosadi jo bo feletseng. Mosadi yo o nyetsweng o solofela go apara ka tlotlo le ka mokgwa o o bontshang gore o fetogile mo botshelong. E seng fela mo mothong mme le mo maikarabelong.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka letsela, mosese, letlalo la diphologolo kgotsa di tse di tlwaelegileng mo tikologong. Go dira jalo, ke ka ntlha ya gore letlalo la diphologolo le tiile le kgotlelela maemo a tikologo e na le le teng ka bontsi mo setšhabeng se se neng se itumelela borai. Letsela kgotsa mosese se se tshwanelang basadi gantsi se le bonolo go se roka kgotsa go se loga ka diatla ebile se le matlhagatlhaga. Maina a meaparo ya Setswana a tlwaelegileng ke a latelang, mosese wa Setswana, tšale, khiba mokgele le seanamarena.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke ya gore diaparo di bontsha sentle ditso, ditlwaelo le maemo a setso a setšhaba. Diaparo tsa basadi di ka supa boemo jwa bona mo setšhabeng. Bogolo jang dipegelo tsa botaki, dikgato tsa botshelo le ditiro tsa setso. Ka mokgwa oo, diaparo di ka nna sesupo sa boitshwaro, tumelo le boikaelelo jwa setso mo basading. Ka bokhutswane diaparo tsa basadi di tsweletsa le go sireletsa setso sa bone.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di feshene tsa segompieno sentle. Ga se dilo tse di farologaneng ka botlalo mme di ka kopangwa ka tsela e e kgonang go bontsha botshelo jwa setso le nako ya jaanong ka nako e le nngwe.

Ka jalo, ditso di laola tsela e basadi ba aparang ka yone ka go supa melao ya boitshwaro, botho le tlhaloso ya seriti. Diaparo tsa setso ka letlhakoreng le lengwe, di thusa go tsweletsa le go boloka ngwaoboswa ka go re gopotsa kgotsa go bontsha botshelo jwa setso le se se tlwaelegileng mo nakong e e fitileng le e sentsweng e tswelela.

Fashion-e e sa ka bongwe e thusa go rotloetsa tekatekano, ka go fa motho mongwe le mongwe tšhono ya go itlhalosa sentle. E dumelane le diphetogo tsa setšhaba tse di batlang tokologo, tekatekano di tirisano mmogo. E emetse kgololosego mo dipelong le mo mmeleng. Ka jalo, ke dumelana le fashion-e eno. Mme ke bona e le motheo o montle wa go aga setšhaba se se lebaneng le nako e ntšha e amogelang diphapang ebile e rotloetsa tekatekano mo bathong botlhe.

Tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone e amangwa ke ditiragalo tsa history, diphetogo tsa setšhaba le maemo a ikonomi. Fa nako e ntse e tsamaya, diaparo tsa basadi di fetogile go tswa mo go supang boikobelo le maitshwaro go ya mo go supang kgololosego, boikemelo le botho.